Tlameha ho iphumanela solar yona e leng hore e tla nthusa mathateng a jwalo. Solar le Wi-Fi ke tsona tse leng hore di ka thusa motho mathateng a motlakase hammoho le network.

Kgale kgale ho no le boima haholo hore o tsamaise molaetsa. O no nka nako e telele pele ho ka fihla ho baratuoa ba rona. Empa hona jwale ngwanaka tjhe ka nnete mmuso o tlile le ntho e ntle haholo maphelong a rona. Hobane molaetsa wa rona o kgona ho ho fihlella bathong ba rona be leng hore hore re ba rata ka nakonyana, motsotswana feela o sontso o fihlile ho buisana le batho be leng hore ba hole. Ketjho le bao be leng hore ba mose le mawatle re kgona ho buisana le bona

Theknoloji ke ntho e ntle haholo. Jwale hee re ka kgona ho sebedisa marangrang a hao re le babedi feela ka nako tse fapaneng. Nka kgona ho bula leqephe moo ke tla tlatsa ditokomane tsa ka teng, e be le wena o etsa jwalo, o tlatsa tsa hao ditokomane leqepheng le o le butseng. Leqephe lefe kapa lefe leo re le bulang re tlatsa ditokomane tsa rona, re tla kgona ho kena re finyelle dinthong tsa rona. Jwale ka nako ya ka ha o nkadimme marang-rang a hao, ke tla tla ke sebedisa la ka leqephe ke kene moo. Tsa hao dintho di tla be di bolokehile hobane ke tla be ke sena hore nka kena ho tsona, mme di keke ke tseo tsa ka. Jwale hee marang-rang re ka wa sebedisa re le babedi.

Theknoloji ke ntho e ntle haholo hobane o kgona ho fumana ditaba tse leng hore wa di hloka magazine-eng. Hona le maqephe a ditaba, ho na le maqephe a di-fashion, ho na le maqephe a tsa bo ba botle, ho na le leqephe la ntho tsohle. Ebang ho na le eng kapa eng o e hlokang magazine-eng le theknolojing mona o ka e fumana. Ke bolela founung, kapa o ka e fumana ho marang-rang. Jwale hee ho sentse ho le bobebe haholo ho sebedisa dintho ebile ho bobebe ho fumana ditaba tsa magazine-eng o ntso dutse ka lapeng ka mona o sa ka wa ntsha tjhelete ya ho lo reka magazine. Ke qetetse ho reka magazine ka selemo sa two thousand and nine.

Haholo ho etsa seno. Ke batlisisa fela hore na seo ke se batlang se ka tlasa leqephe lefe ebe kea le .

Nka mo eletsa hore a qale seo e leng hore ha se so ka se tswa, mme se leng hore se shebane haholo le batjha, seo se ka mo tswela haholo molemo hobane tsohle tseo a di qapang di tla latelwa ke batho ba bangata. Ebe o kgona ho hodisa talente ea hae ka tsela eno.

Ke bona e ka ntate-moholo ha thaba hobane ke mo reketse mohala wa thekeng wa sejwalejwale. Jwale kea kgolwa ho boima ho yena ho o sebedisa hobane batho ba baholo, maqheku, a tlwaetse tsane tsa kgale tse nang le di-button. Jwale mehala ya hona jwale ha e sa na di-button mme e na le dintho tse ngata ho yona, e leng yane ya kgale e ne e na le moo o kgonang ho romela molaetsa, le mo o kgonang ho etsa mohala, ho letsetsa motho e mong mohala. Jwale ya hona jwale e ferekantsha maikutlo. Ke ka hoo ntate-moholo a letseng a sa robala, a lla ha kana.

Metjha ya ditaba e na la mahlakore a mabedi. Ho na la mahlakoro a matle mo eleng hore o ka o ka bontsha talente ya hao ebe lefatshe lohle lea kgona ho e bona. Empa ka lehlakoreng le leng, ho na le batho be leng hore ba utlwisa bohloko haholo ka mantswe a bona mono. Dipono tsa bona ba di beha bohloko mme di ka qetella di robile motho maikutlo. Le nna ke e mong wa batho ba kileng ba kopana le bohloko bono metjheng ena ya ditaba. Re kopana le tsona ntho tsena tse bohloko mono. Hona le batho ba utlwang, ba utlwisa batho ba bang bohloko ntle le qenehelo.

Ditaba diteisheneng tsa radio, tjhe ka nnete Sesotho sona sentse se tswela pele. Feela moo ke tsamayang ke be na le phoqeho teng ke difilimong. Hobane o ka thola ho thwe filimo ke Sesotho empa ho bo kenywa merabe e meng. Ha ke na kgethollo bakeng sa merabe feela ha ho itswe film ke Sesotho nna nka lakatsa ho bona e le Basotho mono ba kgabe ka setso sa bona. Jwale ho se nkuwe batho ba bang be leng hore ha ba kgone ho bua Sesotho hantle, o mo utlwe hore motho enwa ha se Mosotho o wa kakaretsa ha bua. Jwale difilimo ke tsamaya ke phoqeha. Ntle le mono hee ditabeng le diteisheneng tsa radio tjhe Sesotho sona ntse le sa Rantsho.